Tlelaemete e ama mefuta ya merogo ka ditsela tse dintsi, jaaka fa go le mogote thata, mogote o dira gore merogo e sa kgona go mela sentle.

Mefuta ya dijalo e re e fitlhelelang mo dipolaseng ke e mentsi go tshwana jaaka mofuta wa mmidi, wa diperekisi jalo jalo. Fa nka nna le temothuo nka netefatsa gore dijalo tsaka di phela di noseditswe ka dinako tsotlhe.

Di amana ka ditsela tse dintsi thata jaaka fa di ruta balemirui ka leruo la bona le gore fa ba di rekisa kwa mafelong a a farologaneng di be di le jang.

O ka boloka tšhisi ka go e koalela mme leka go e baya mo o seng mogote teng.

Temothuo ya rooibos e ama ikonomi ka ditsela tse di farologaneng jaaka e tlisa ditiro mo baaging ba Aforika Borwa. Aforika Borwa ke yona fela naga e e leng gore e rekisetsa dinaga tse dingwe tse di kwa ntle rooibos.

Matamo a na le seabe ka go thusa balemi thuo ka go nosetsa dijalo. Mo ke nnang teng ga go na letamo le le thusang.

Go tlhokomela le go tlhatlhoba didiriswa 'tsatsi le letsatsi go thusa go thibela dikotsi ka go lemoga diphoso le di baka kotsi. Go netefatsa polokesego ya badiri le go sireletsa tikologo.

Temothuo ya diterebe tsa beine e thusa ikonomi ka go tlhola ditiro, go oketsa letseno la selegae le go rekisetsa mafatshe a sele. E ka nna le ditlamorago tse di siameng kgotsa tse di kotsi mo tikologong, di ikaegile ka botswerere jwa temo. Mo loagong e tshegetsa boitekanelo, setso le bohutsana, gape e tsenya temothuo ya selegae mo mmarakeng wa lefatshe le go rotloetsa tswelelo pele.

Mosola wa temothuo ke gore e refa dijo, e tlhola ditiro, e tokafatsa matshelo le ikonomi. Ditiriso tsa mogala di thusa balemi ka tshedimosetso, thuto, mebaraka le taolo ya kgwebo.

Ke itse mefuta e le mebedi ya merogo. Wa ntlha ke morogo wa tlhago o mela mo nageng. Wa bobedi ke e jalwang, e jalwa ke batho mo dipolasing.

Thekenoloji e tokafatsa boitekanelo le pabalesego ka go thusa balemirui go lemoga dikotsi, go laola diphologolo le go tlhokomela tikologo ka didiriswa tse di matlhale.

Balemirui ba ba simololang go lema ba ka lemoga le go laola di tshenekegi le mefero ka go ithuta go dirisa thekenoloji, go dirisa dikhemikhale tsa tlhago le go tlhophisa mefuta-futa ya temo.

Mokgwa wa go tlhaba le go ntsha dikumo tsa diphologolo o ka thusa fa diphologolo di tshwenya dijalo. Gape go na le ditsela tse dingwe jaaka go dirisa diphologolo le mmutlwa go laola diphologolo ka tsela e e siameng.

Ke ne ke tla mo botsa dipotso tse di jaaka, o dirisa mekgwa efe go laola diphologolo, ke diphologolo dife tse di tlhophilweng, ke diphologolo di fe tse a di boneng mo metsemagaeng, o dirisa thekenoloji e fe go thusa, o netefatsa eng gore matlalo a diphologolo a seka a senya dijalo?

Thekenoloji e ka tokafatsa go ntshiwang letlalo la diphologolo ka go dirisa metšhini e e matlhale, sensor-ra le di-transmitter-ra go laola diphologolo le go fokotsa kotsi le tshenyego.

Dijalo tse di ratiwang ke batho ka bontsi le tse di rekisiwang 'tsatsi le letsatsi ke morara, tamati le dijalo tsa pholo. Di tlhoka tlhokomelo e e kwa godimo ka ntlha ya tlhokego ya metsi le maemo a motlha.

Mananeo a tlhabololo ya bokgoni mo temothuong a ka maatlafatsa basadi le bašwa ka go bafa thuto, go ba tsenya mo dikgwebong tsa temo le go netefatsa tekatekano ya bong. Le fa go ntse jalo go fa basadi le bašwa menyetla ya go nna le seabe go ka oketsa kgolo ya temothuo.

Go fetoga ga tlelaemete go fokotsa dijalo, go oketsa ditlhwatlhwa tsa dijo le go tshwenya pabalesego ya dijo. Balemirui ba ka dirisa dijalo tse di itshokelang mme puso ya tshegetsa ka thuto, dipeeletso le tsamaiso ya metsi.

Go oketsa mašwi, balemirui ba tshwanetse go fa dikgomo dijo tse di nang le phepo, metsi a phepo, tlhokomelo ya botsogo, ditlhare tse di maleba le go dirisa thekenoloji.

Re ka thusa badiri ba dipolase ka go ba tlotla, go abela ba bangwe bokgoni, go tshegetsa mananeo a ba tokafatsang botshelo le go dirisa thekenoloji go ba imolola mo tirong.

Temothuo ya go ka itshedisa e thusa go fepa malapa le go oketsa leruo. Balemirui ba lebale le diphetogo tsa tlelaemete, mefero le tlhokego ya madi. Ba tlhoka thuto, thekenoloji dipeeletso le tshegetso ya puo go tokafatsa thobo le temo ya bona.

Merogo e ka dirisiwa mo matuteng, mo dijo tse di gatseditsweng, di-snack-e, di-powder le di-sause. Ditsela tse di tokafatsa boleng, di oketsa mmaraka le kgwebo ya temo.

Temothuo e tokafatsa polokelo ya dijo ka go fokotsa tshenyegelo le go oketsa botsogo jwa dijalo. Mme e tokafatsa go dirwa ga masela a letlalo ka go godisa diphologolo tse di nang le letlalo le le boleng jo bo kwa godimo.

Go ja nama ya kgomo e e neng e lwala le go entiwa go kotsi ka gonne e ka nna le masalela a ditlhare, e ka fetisa malwetsi a diphologolo mo bathong mme le ka baka go lwala ga mala.

Go simolola mo temothuong go tlhokana le di diriswa tse di tshwanetseng jaaka metšhini, dithekeniki tse di siameng jaaka go paka ka phepho le mekgwa e e siameng jaaka go paka ka tshwanelo. Mekgwa e e siameng e thusa go nna le thobo ya boleng jo bo kwa godimo, go fokotsa matlakala le go tokafatsa bokgoni jwa tiro.

Mekgwa ya isagwe mo temothuong e akaretsa temo e e botlhale, temo ya tikologo le temokgwebo. Mo kgwebong ya B and B go na le ditšhono tsa go rekisa dijo tsa selegae le go fa baeng maitemogelo a temo le go tlhagisa dijo tse di-fresh-e. Mafapha ano a ka dirisana mmogo ka go rotloetsa temothuo go ya kwa tafoleng, go tokafatsa boleng jwa dijo, go tshegetsa balemi ba segae, le go tokafatsa maitemogelo a baeng.

Balemirui ba dikgomo tsa mašwi ba lebane le dikgwetlho tsa dijo tse di sa lekaneng, malwetsi, ditlamelo tse di kwa tlase le go senyega mašwi. Go tokafatsa tlhagiso le boleng ba tshwanetse go fepa dikgomo sentle go tlhokomela botsogo, go boloka mašwi ka tsela e e siameng le go dira dipaka tse di sireletsang. Seno se tla thusa ka go fitlhelela mebaraka le go dira mašwi a nne a tla nnelang ruri.